Go tlhokomela leruo ka tsela ya go entiwa go efosa dilo di le dintsi jaaka go thibela malwetsi a a farologaneng ebile le ka mokgwa wa gore tlhwatlhwa e e rekisiwang e itekanetse, ga e na matshosetsi a ditwatsi dipe.

E thusa ka botlhokatiro le go godisa ikonomi ya naga le ka tlhwatlhwa ya dijo le leokawane gore di seke di a ya ko godimo.

Diphologolo ga di sa isiwe ngakeng gangwe le gape di nna le matshosetsi a gore di lwale ebile di tshelane malwetsi jaaka le tlhakwana, rabies le a mangwe mme di tla feleletsa di sa kgone go gola le go nonofa sentle.

Dinotshe tse di nang le bobowa di kotama mo sethunyeng. Fa se tshikinyega ebe mmodula o matarela notshe mo moriring. Ke ka mokgwa o di kokoanyang mmodula ka teng. Ditlhokego tsa barui ba dinotshe ke gore pula e ne gore dijalo di kgone go nna teng le gore di gole. Ka mokgwa oo, dinotshe di tla kgona go dira tiro ya o ne le protein-e mo dijong e tla nna teng.

Maungo a a ka tswang a sa tlwaelesega kgotsa a sa itsiwe a akaretsa , moduto, mmupudu, mmelo, . Ke o ne maungo a a sa tlwaelegang mme a ka nnang a le molemo go a leka.

Seabe sa temothuo go ka itshedisa ke go itlhamela dikgwebo, dijo tse di sa tlhaeleng, kgolo ya ikonomi le go tlhama ditiro. Dikgwetlho tsa balemirui ke maitemogelo a komelelo e e tlholang go šwa ga dijalo. Thuso e ba e tlhokang ke fa ba ka bona matlole gore ba kgone go bora metsi, go reka manyora gore dijalo tsa bone di gole sentle le go reka diterekere le leokwane.

Bontšhwe ke dinonyane tse dikgolo ebile di le bokete go gaisa mo lefatsheng ebile ga di kgone go fofa. Bontšhwe ba na le bokgoni jwa go taboga boleele jwa dimetara di le two point six le bokete jwa hundred and thirty five kilogram. Ba ja dimela, tlhaga, meretlwa le dithotse.

Dimela di kgaogantswe ka ditlhopha di le tharo e leng merogo, dithoro, le maungo. Aforika Borwa ga e a tsepamisa tlhaloganyo go le kalo mo dimeleng tsa dijo tsa selegae fela dinaga tsa lefatshe tsa kwa ntle di setse di simolotse go boleng jwa tsone. Apole ya e ntse e jalwa kwa California. Mekopano e jalwa kwa France, Israel, California ga mmogo le New Zealand kwa e itsagalang jaaka .

Ditšhono tsa temothuo segolo bogologolo mo kgwebong ya go amogela baeng di akaretsa go tlhola ditiro, go rotloetsa ikonomi ya selegae, go letla bojanala, go golagana le ba ba nnang kwa magaeng go ba bontsha dijalo le temo. Ga bajanala ba robala kwa di-BNB ba tla nna le tšhono ya go ja dijo tsa temo tse di-fresh-e jaaka tšhise, tswina, mae, le tse dingwe. Tirisanommogo ya bojanala e akaretsa tirisanommogo magareng ga ditheo tse di farologaneng mo industry-eng ya bojanala jaaka di-hotel-e, ditlhobo tsa selegae, mekgatlho ya puso, batlamedi ba maeto, difofane. Seno se tla thusa ka ikonomi ya Aforika Borwa gore e gole.

Go gwebisana le dinaga tse dingwe mo ntlheng ya temothuo go ka thusa naga ya rona go potlakisa ka kgolo ya ikonomi, go tlhola ditiro, gareng ga dilo tse dingwe, go godisa ikonomi le go oketsa dipeeletso.

Tee ya rooibos e farologana le tse dingwe jaaka tee e tala le e ntsho ka gonne e dirilwe go tswa mo semeleng sa Aforika Borwa Aspalathus linearis. E na le caffeine-e ya tlholego mme e na le maemo a a kwa tlase a . Rooibos gape e itsege ka diteng tsa yone tse di tsa di-antioxidant.

Didirisiwa tse di ka dirisiwang le tsa go nna le thutego gore polasi ya gago e tle e atlege ke gore ditheo tse di siameng tsa temothuo ke motheo wa temothueo e e atlegileng. Mo balemiruing ba Aforika Borwa go beeletsa mo didirisweng tse di siameng go ka oketsa thobo go fokotsa ditshenyegelo le go tokafatsa boleng jwa dikuno. Mafaratlhatlha a a siameng ga a tshegetse fela ditiro tsa letsatsi le letsatsi tsa temothuo mme gape a netefatsa gore temothuo e tswelele pele le go nna le bokgoni jwa go gaisana mo nakong e telele.

Balemirui gantsi ba dira diphoso tse amanang le melemo ya boitekanelo le tshireletso mo temthuong jaaka go itlhokomolosa didirisiwa tsa go itshireletsa PPE fa o tshwara di-chemical-e kgotsa dilo tse di ka nnang kotsi go dirisa dibolaya ditshenekegi ka tsela e e sa tshwanelang le go laola matsi ka tsela e e sa siamang. Diphoso tseno di ka thibelwa ka thuto, katiso le go fitlhelela metswedi go akaretsa tshedimosetso e e bonwang motlhofo le tshedimosetso e e ikanyegang ya mekgwa e e melemo.

Go ja dijo tse di tswang mo diphologolong go ka baka mathata a a farologaneng a botsogo go akaretsa go nna le kotsi e e kwa godimo ya go tshwara ke mefuta mengwe ya kankere, bolwetsi jwa pelo, bolwetsi jwa sukiri le go nona thata. Go dirisa mekgwa e e siameng ya go enta le go e baakanya ka kelotlhoko go ka fokotsa dikotsi tse di amanang le go enta go dira dijo tsa diphologolo. Dilo tse ne di ka akaretsa go tlhomamisa gore mafelo a go tsenngwang molemo mo go one a phepa, go dirisa dilekanyo tse di tshwanetseng tsa nnalete e e boleele jwa yone, go nna le boitekanelo jo bo siameng le go latela dinako tsa go leta.

Dithoro le mabele di botlhokwa temothuong ya segompieno le mo tshireletsong ya dijo. Botlhokwa jwa tsone bo bakwa ke gore di kgonwa go jalwa ka bontsi. Boleng jwa tsone jwa dikotla le seabe sa tsone mo dilong tse di farologaneng tse di dirisiwang go dira dijo le mo madirelong.

Go lemoga malwetsi a dirwe tsa mmele ka bonako mo diphologolong go ikaegile ka go ela tlhoko diphetogo tse di sa lemosegeng mo boitshwarong le mo mmeleng, mmogo le go tlhatlhobiwa ka metlha le go tlhatlhobiwa malwetsi. Ditshupo tsa botlhokwa di akaretsa go fetoga ga keletso ya dijo, bokete jwa mmele, lenyora go tlhapologa, le selekanyo sa maatla ka kakaretso. Go netefatsa pabalesego ya diphologolo le go lemoga le go laola matshwao a pele a malwetsi a ditokololo go akaretsa go enta diphologolo kgatlhanong le malwetsi a a tlwaelegileng, go tlosa diboko ka metlha le go laola parasite ya kwa ntle le go tlamela diphologolo ka phepho e e leka-lekaneng.